Eya di kile da nsusumetsa haholo hobane di nketsa le hore le nna, ke kgalle mme, ke leke ntho tse ding tse ntjha tse ke sokang ke nahana hore nka di leka bophelong ba ka. Le hore le nna ke itsebe hore ke rata eng le hore ke motho o jwang.

Ho tshwanetse ho qallwa hore ho be le dihlopha tsa banana, hobane banana ba qetella ba na le bana ba le banyane. Ho etsahala ntho tse ngata ko bona, tse nkabeng di sa etsahale ha nkabe ho na le dihlopha tsa banana.

Papadi e re ka e thabelang hore re shebelle nna le metswalle ya ka ke bolo, hobane ke yona papadi e tsebahalang haholo mona Afrika Borwa, mme le rona re na le tsebonyana ka bolo, mme re ka thabela haholo ho e shebella ebe e fele.

Bohlokwa ba boitlhakiso ba mmele ke hore, bo fokotsa hore o bane le malwetse a mangata, mme le ha ele hore o motho a leng malwetswe ha o le motho oo o itlhakisang nako le nako, eo e lo reng o etsa boitlhakiso. Malwetse ao a qetella a sa o tshware haholo, mme ha o dule o kula ha ngata ngata le mmele haebe e le hore o motho a mmele haholo, le mmele wa fokotseha, o ikutlwa o matlafetse.

Ngwana ko gae, o monyane haholo hore o ka se rate ho ikwetlisa. Ha re ye re leke o ikwetlise le nna, re qale hanyenyane feela hanyenyane, re qale hanyane mo bekeng. Le ha re ka qala pele ka ho ikwetlisa ha i-two, ho ikwetlisa ona ho tla o thusa hore o ska dula o le seterateng, mme ntho tsa seterata tse ngata tse sa lokang di se ke be da o ama. E ngwe hape o tla thusahala le hore o be motho ya phetseng mo mmeleng, utlwe o matlafetse haholo, o le mafolofolo.

Ha mmuso wa rona o ka qala le ona, wa etsa ka hohle hore le dikolong papadi ena ya netball e tsebahale, mme le bane ba e kenele ba banyane, batjha le bona ba dutseng mahaeng ba sa etse letho nakonyana eo ba sa thole mesebetsi ka yona, ba kene le papadi ya netball hore, batho ba mose kwana mafatsheng a mang ba dlalang netball ba kgone ho bona boikemisetso ba bana ba Afrika Borwa ka netball.

Bohlokwa ba setswalle seo ke se ahileng ke hore re a kgone ho thusana ka ntho tse ngata tsa bophelo. Tse tshwanang le hore re a kgona hore re bue ka ntho tsa bophelo tseo re qetelang re kopana le tsona ka tlase ho malapa a rona tseo qetellang di sa re tshware hantle, mme re kgona le hore re fane ka maele moo re sa tsebeng re etseng ka maphelo a rona.

Ba rata haholo papadi ya bolo ya maoto, hobane le kantle mona ha o ya seterateng motshehare o thola bana ba dlala bolo ba bangata, le dikolong mona o thole bana ba dlala bolo ba bangata, le diphakeng mona o thola bana ba dlala bolo ba bangata.

Yoh motswalle wa ka papadi tseo ne ke rata ho di dlala, nna ha ntse ke hola ke diketo, ke ne ke di rata haholo hobane o kgona ho di ho di bapala, o dutse mo fatshe mme o iketlile le motho o dlalang le yena. Ne ke di ke rata haholo hobane o kgona ho di dlala o le ka hare ho jarete ya heno o se seterateng.

Ke hore, ke leke ka hohle hore taba ya World Cup ha e kgutla e tsebahale Afrika Borwa ena ka bophara, e tsebahale. Mme le hore e hlahiswe nthong tse ngata ho bue ka yona di-radio-ng, television-eng, internet, technology. Batho ba bone hohle hore, World Cup e kgutlile hape hore le bona ba tsebe ho ba.